Mefuta e meng ya diahammele ke di-protein, ke di-carbohydrates, mafura di-vitamin le di-mineral. E nngwe oe beha ba metsi ka hore metsi a thusa ho hlwekisa mmele le ho tsamaisa diahammele. Re lokela ho nwa metsi letsatsi ka letsatsi. Dijo tje bana ba sa tshwanelang ho di ja ekaba dijo tse nang le tswekere e ngata. Dijo dijo tjena le mafura haholo. Dino tse nang le caffeine ke tsona di hlolang tlhakatlhakano mebeleng ya bana.

Batswadi ba ka ba ratehang, ke kopa ho le hlalosetsa ka ketsahalo e kileng ya nhlahella rekele sepetlele ho batla thuso. Ha ke ne ke fihla teng ke ile ka emela nako e telele haholo. Empa ba hona le motho a ileng a nkutlwele bohloko, a na qalelle ho nthusa. Ke ile ka hlokomela hore ho sepetlele batho ba fuwa thuso ya ka wilma ka bothata ba bona . Se nkutlwisang bohloko le ho feta ke hore ke ne ke ikutlwa ke hlokomelehile empa ke le mong. Ke makala hore hobaneng ba bang ba fumana thuso empa nna ke hloka thuso. Ka mokgwa ka mokgwa o ba tshwarang batho ka ona bo caravans le kgethollo ka hare.

Maemo a matle dipetleleng tsa mmuso ba ka theoswa ka dintlha tse latelang. Tsamaiso e sa sebetseng hantle. Ho se be le mehlodi e lekaneng. Bongata ba bakudi le boikarabelo bo fokolang.

Ditshebeletso tseo ke di ratang dipetleleng tsa private ke tsena. Ke tlhokomelo ya maemo a hodimo e ba o fang yona ka lerato le ka lethabo. Bokgoni ba basebetsi. Polokeho le bohlweki ba yona. Dijo tse monate, tse di phetseng hantle, di fepa mmele. Boiketlo ba dibaka.

Mabaka ao a hlolang ba imana ba batjha dikolong, ekaba tlhoko ya tsebo ya tja thobalano. Cape Yaba kgapeletjo ya ditshwantsho tsa lerato ng. Yaba kganyetso ya ba batona le bophelo bothata ka lapeng. E nngwe hape ekaba peer pressure e ba kopanang le yona. Mekgwa ya ho qoba boimana dikolong ekaba thuto e felletseng ya bo bophelo le thobalano, e ba puo e bulehileng malapeng e bana ba tswang ho ona.

Mabaka a mang a etsang ditshitiso , ekaba poverty hobane batho ba bang ha ba na tjhelete ya ho lefa ditshebeletso tsa bophelo, ba reka meriana kapa ho tsamaya dipetleleng kapa di-clinic-ing tse hole. E nngwe hape ekaba hore ha hona dingaka, baoki kapa basebetsi ba tlhokomelo ya tsa bophelo ba lekaneng ho thusa palo e kgolo ya bakudi. E nngwe hape ekaba batho bao batho ba bang ba ka se ke ba batla thuso ya bongaka ka lebaka la tumelo hoba setso. Yaba puo le tsebo e fokolang, batho ba sa tsebeng ho bala kapa ba sa tsebeng puo e sebediswang dipetleleng, ekaba suthisa ho nyaka Two ng .

Ao eo ke e tseba e sa kgoneha hore yaka ka bo nna. Ka hobane e meng a ya tshwana. Na hohla ka ntwa ng le re kopa nthwe re o le motho le hore o berekisha ng Meriana ya setho Berekisha, Meriana ya setho, Fihlelle O bona bokaone ba hore ya re berekela hoba ra ya re o berekele hore o le motho o re o berekisha ng Meriana ya sekgowa berekisha Meriana ya sekgowa bone le rona ya ho berekela hoba rae ro berekishitje. Ke nahana hore di kopane check a be le rona Re hlola tshaba sakam e ngata ka hara maphelo a baka .

Ee, yona ekaba di ka dira hore e be ntho e lokileng hobane ke kgona ho thibela bana ba o se na le nako ya hore o kaba motswadi feela, yaba ra peha ba le ditlamorao tja yona, Hobane ho thwe e dira hore motho a be le madi a di thibela a mantjhi mmeleng wa motho ng? E ka dira le bothata ba hore motho a se sa ba le bana, ekare e ka tla tlhakatlhakano e ngata ho le mara mmele wa motho ka ho hloka tsebo le tshedimoso ya mara ditlamorao Hoja yona ng .

Aowa, ke nahana hore banyana ba dilemo tse tlase ho leshome le metso e robedi ba se ke ba fumana thuto ka tsa ho rera lelapa hobane seo e tlabe e le hore ba fa tumello ya hore bana ba tswe tseleng. Ba turele ka hare ka boithatelo ke hore ba tle ba fuwe filwe tumello ho tswa ka lapeng ho batswadi ba bona. Sa bona ko ho ba ruta se se kahong e seng tsa ho rera tsa lelapa moo mengwaheng ee ba tla beng ba le ho yona.

Maikutlo a ka ekaba hore ho eketsa phepo e nepahetseng. Bana ba bangata ba latela dijo tse sa phethahaleng, empa tshimo ya sekolo e ka fana ka meroho e fapaneng e fanang ka Nthute Shin e hlokahalang bakeng sa boholo ba bang. Ho ruta bana bokgoni ba bophelo, ho lema le ho hlokomela meroho ke thuto ya bophelo o rutang bana boikarabelo. Ekaba hape le taba ya ho ya ho hira batho ba tshwarang temo ya sekolo ebile dikolo di ka sebetsa le ditshenyeho tsa temo NGO kapa mmuso ho fumana kutlwisiso kapa basebetsi ba thusana. Se tshwaseng hape ekaba hore budget ya sekolo e dumella le dijo tse tse fepang mebele ya banana tse nang le phepo.

Hore balekane ba nang le HIV ba se ke ba tjhella kokwanahloko ba ka etsa hore ba nwe meriana ya bona. Ba je dijo tse fapa mebele Bavaria. Kea sheba le ho sebedisa tseo di thibelang pelehi. Haeba ho na le ona kanne sea ba kgone ho dula fatshe. Marishane ng ka taba ya bona? Lesea .

Bashemane ba ka tje maikarabelo re ba emishitse, re bona ba rata hoba ba na le lerato la ro nyaka ho bona bana ba bona ka Roundisha. Ke batswadi ba bona le babedi ng ho ya le ka tsebo ya ka? Ha ke nahane hore ho na le se se swanetjeng hore dirwa ntle re hore bona ba be le lerato la botswadi le maikarabelo ho seo ba se .